Ha maemo a le tjenana, nna se se nka se etsang jwalo ka sehwai se senyane. Nka batla setsi sa thupello moo teng ho rupellwang teng ka tsena tsa temo. Mme kelo etsa lengolo kapa ona mangolo eleng hore a batleha hore ke tlo tseba hore ke rekise dijalo tsa ka, ke di rekisetsa dimmaraka tse kgolo.

Ke nthwane e qadileng ka hore batho ba bo mme hantle-hantle ba, bodulo ba bona hantle-hantle kapa mesebetsi ya bona e ba tshwanelang e ka kitchen-eng. Re bone le ha ntse re hola mapolasing haholoholo hono ho sebetsa batho ba bo ntate ka ntle dijareteng empa batho ba bo mme bona ba le di-kitchen-eng. Ke ntho e re hotseng ka yona eo.

Ke nahana hore mmuso o tlile ka leano le letle la hore diphoofolo tse hlaha, tseo tse mashome a mararo le metso e mebedi di be seemong se tshwanang le tsa diphoofolo tsa polasing. Hobane le tsona ha o ka thola wa shebisisa diphoofolo tsena ke diphoofolo jwalo ka diphoofolo. Le tsona ntse di hloka ho ratwa, di ntse di hloka ho hlokomelwa. Jwalo kamora hore ho tjhentjhwe kapa ho fetolwe, le tsona di tla kgona ho bolokeha jwaloka tse ding.

Bana ba ka hona ho le o bonang ke nonyana e kgolokgolo ho di feta kaofela dinonyaneng. Yona re e bitsa Mptjhe. Mptjhe e ikgethile haholo ka masiba a teng eng a matle, le maoto a teng a malelele, le mahe a teng a maholoholo. Lehe la teng le le leng leka lekana le hlooho ya ngwana sekolo e one.

Ntho e bakang ho bane le tlhahiso ya ditholwana tse itseng, ha tse ding ho bana le ditholwana tse itseng hape. Taba-taba e kgolo e ka sehloohong e bakang lebaka lee, ke taba ya tlhodisano. Rona re le batho ba batsho re rata tlhodisano le moo eleng hore re tlameha hore re tshware, re tiise, re sebetse mmoho. Empa rona re rata ha ntse re hlodisana, re arohane re se ngatana nngwe.

Rena le dijo tse ngata tsa mefuta tse re ka ra di fumanang majweng a lewatle le diphoofolong tsa lewatle. Tseo ke di tsebang ke di-oysters, tsa pele le di prawns. Tsona di monate haholo, di a jeha ha o ka di tshela letswai.

Hore ke qale ke etse serapa sa moroho, ke tlo qala pele ke fetole mobu wa ka, ke o fetole hore o be bonolo. Ha o qeta ho fetoha mobu wa ka, ke mane moo ke tlo kopanya mobu le mmitedi, ekaba mmitedi kapa manyolo. Ha ke qeta hee, ke mane moo ke ilo lahlela ditholwana, ke jale teng. Ha di qeta ho hlaha, ke tlo ntano di arola hore ke di etsetse sebaka di se ke tsa petetsana.

Ho ba ho batho ba kojwana di mahetleng, nkare ho bona hore ba tsebe ho iphedisa. Ka ha Afrika Borwa mona hona le tlhokeho ya dijo, nkare ba epe dirapa tsa meroho le ha di se kgolo haholo. Di-hectare-a di le kae feela. Mme ho tsona moo ba jale meroho, poone le tse ding tsa mariha le mokopu. Moo ho tlo ba thusa hore ha ba kotula ka nako ya mariha, ba kgone hore ba ska ba le kgaello ya dijo.

Hore tamati ya rona e re e jetseng e kgone ho thola metsi ka nako tsohle, ntho e re ka e etsang ke hore re e kenye dikupu tsa metsi tseo eleng hore tsona ka bo tsona di kgona hore di tshelle tamati letshehare le bosibu kaofela empa di sa katuwa. Empa sekgahla se metsi a tswang ka sona moo dikupung se le senyane. Hoo hee, ho tlo boloka metsi, ho boloke le nako, hore bolokele le matla a hore re ska nna ra nwesetsa hoseng, motshehare, mantsibuya.

Afrika Borwa mona dimela tse tummeng, tse tse fumanehang ke poone, ke perekisi le diapole. Sena, ke hobane methapo ya tsona kapa ke re semelo sa tsona se kgona ho tsamaellana le mobu wa mona Afrika Borwa.

Dijo tseo eleng thatohatsi ha ba qhekella batho. Ene e le motoho, mafi, dikgobe le poone. Tsena nedi ba thusa feela ka hore di ba fe matla ao ba a hlokang.

Ee, kene kena le tsebo hore sefate sa matekwane sena le boleng bo boholo. pele, o ka kgona hore se sebedisa jwalo ka moriana wa ho phekola feberu, kapa yona kankere kapa ona mofetshe. Hape sa bobedi, o ka kgona hore o se sebedise ho etsa diaparo.

Nna ke bona e se ntho e mpe hakaalo. Haholo ka hobane ha motswantle a tla a tlo batla mosebetsi ele hore ona le dipampiri tse felletseng tsa ka kwano, wena o mang wa hore o mo thibele hore a ska sebetsa? Hape rona batho ba ka mona ka Afrika Borwa ba batsho, rena le ntho yane ya ho kgetha mosebetsi hore moo ha ke ye, ha ke sebetse dipolasing. Empa ona matswantle ao, a kgona hore sebetse, a itele, a sebeletse bana ba bona. Ha qeta rona re kgutle se re tlo tletleba ka morao hore ba re nkela mesebetsi, empa e le rona ba qetwang ke botswa.

Sepinatjhe se hlaha o ka se sebedisa ka mekgwa e mengata. O ka se bedisa, wa se pheha kapa wa se kopanya le ho hong hore e tle e be setjhu. Sepinatjhe se hlaha se fana ka vitamin K le C ho tse ding tse ngata.

Ausi Dineo o bua nnete ngwaneso. Ho reka dijo mabenkeleng ho batla ho le turu haholo mme tsela eo o batlang ho save-a, ho boloka ka yona e nepahetse. Eleng yane ya hore o ka ilemela khabetjhe. Khabetjhe ke mofuta wa moroho o kgonang ho mela hantle haholo ha ho bata, eleng nako ya mariha. Ebebe o kgona ho kotula mane moo mariha a tswang re kenang lehlabuleng.

Ditholwana tseo bo rapolasi ba di romellang naheng tse ka ntle di kenyeletsa diperekisi, dipeere, diapole, dipanana le morara. Tsona di fumanehang porofenseng tse latelang, ke Foreisetata, Kwazulu Natal, Limpopo le Kapa bo tjhabela.

Ke mohopolo o motle ho hlaha mmusong hore o kgutlisetse naha ya rona ho rona. Ebebe o fana ka tjhelete ho batho baneng bana le naha. Ke karolo e ntle haholo hobane se ka etsa hore batho ba kgone ho ikemela, ba kgone ho iketsetsa dintho tse ding tseo ba hlolehang ho di etsa ka yona tjhelete eo. E ka thusa haholo le ho isa bana dikolong.

Mathata a pele ao re kopanang le ona polasing ena e kgolokgolo e re sebetsang ho ona, e re ka tlalehang ka ona ho rapolasi. Ke tlhokeho ya metsi, taba ya pele. Le hore dikokonyana di senya tshimo, re tlameha re bane le di thibela dikokonyana tse bolayang hore tshimo e kgone ho hola hantle le ditholwana di kgone ho hola. Hape, le ha pula e sane re sokola metsi, re sokola re ka tshella dijalo jwang.